Ingozi yokuthenga imoto esele isebenzile kukuba kungenzeka ukuba ingasebenzi okanye ukusokolise ekuhambeni kwexesha. Imoto ke othi uyithenge kancinci kancinci iye ikuncede, kuba kaloku awukhuphi mali epheleleyo.

Ndingafaka abaqeshi kule ndlu ukuze indiphe , ndithole imali inyanga nenyanga. Ngoko ke suke okanye sube ndizothola imali thizeni.

Iingenelo zokuthumela imali ngefowuni zenza umsebenzi ube lula, ukuze ukwazi ukukhupha imali yakho ungaphethanga ikhadi.

Ukunikana imali ungayifaki ebhenki kubuya kube yingozi, kuba kaloku kwalapha kuni kuba khona abathumela izigebengu ukuba zize zizoyithatha loo mali okanye lo oyothi egcine imali ayisebenzise. Ibuya ibe yingxaki.

Yasinceda imali ye-UI _F kuba kaloku kwakungabonakali nokuba akusetshenzwa, sasikwazi ukuba sithenge ukutya sibeke etafileni.

Umntu kuze anyuse amanqaku akhe etyala kufuneka avule iiakhawunti kwiishophu ezithile okanye iivenkile ezithile, athathe izinto, abuye azibhatale kakuhle kuze ke amanqaku akhe etyala anyuke.

Imali ezeleyo ibuya inintsi kunemali ongakhange uyizalise. Ngoko ke iyabonakala into oyenzayo xa uqale uyizalise phambi kokuba uyoyivalela.

Kulincedo kakhulu, kuba kaloku akufunekanga uba ndide ndihambe ndiyoyikhupha ndingekayiboni uba ingenile na.

Umsebenzi wengxowamali yomhlalaphantsi ikunceda ukuba ngoba ungasasebenzi nje uba nayo into yokutya endlini, wenze izidingo zakho.

Yibhokisi enesidima, yintente kunye nezitulo.

Umshorensi wemali unceda ekutheni xa kukhona oswelekileyo olilunga losapho lwakho, akufunekanga ube uzisokolisa uboleka imali. Kuba kaloku unemali ekubo abaza kunceda ngayo bakwenzele yonke into ekhoyo edingekayo ngelanga lomngcwabo.

Ziyanceda kakhulu ezi, into yokucofa ifowuni uze uthenge into uhleli kwakho, kakhulukazi kubantu abakhubazekileyo kuba abadingi ukuba bade baphume endlini.

Kubakho imigalelo yokutya nemigalelo yemali ebathi bashere kuzo xa kuphela unyaka. Bashere ukutya xa kuphela unyaka, kube khona eyemali abashera inyanga nenyanga.

Suke bevuyela imali eyothi ingene kwiiakhawunti zabo enintsi.

Masitandi, ndicela ithuba lokufumana imali ndikwazi ukubhatala imali yakho yonke. Noba undiphe inyanga ndizokwazi ukuthi ndiyidibanise ndikunike iyonke, kuba ndisaxakekile okwangoku.

Iye ifakwe kwikhadi lakho lebhanka imali yegranti.

Ndingabanika amakhadi, i-bank account yam ukuze bakwazi uyitransfera , bakwazi uyithumela.

I-medical aid iluncedo, kodwa ke abantu abaninzi abanayo ngenxa yemali ebhatalwa inyanga nenyanga. Baye bohluleke ukubhatala loo mali okanye suke bengenayo.

Kufuneka i-proof of registration ukuze umntana wakho athathwe okanye anikezwe imali yibhanka. Kanye ke nento echazayo uba nyani imali akanayo futhi usazobanayo, uzokwazi ukuyibhatala kancinci kancinci.

Iindlela zokuthumela imali ngefowuni zinintsi kwaye zilula ukodlula ukuhamba ngokwakho uma uye ebhankini uyozifakela, azinabo ubungozi.